Kufuneke , kufuneke kuthathwe isigqibo malunga nolu sapho ukuba bafuneke benze njani malunga nezinto zemitshato.

Ayikho indawo yokulima apha, ngoba iindawo zokulima zikwizindlu ezasezilalini okanye emakhaya.

Andinalwazi.

Kubalulekile ukulima ngoba inceda lukhulu eluntwini okanye kubo abantu abahlala ezilalini abangakwaziyo ukuhamba okanye ukubheka ezidolophini.

Ukuze uyifumane indlu karhulumente kufuneke uhambe uyobhalisa kuceba wakho ongakuwe.

Kwakufuneke ndenze izityalo ukuze ndikwazi ukuzilimela, ndifumane izinto ezi ezizawuthi zikwazi ukuncedisana nam ekulimeni.

Kufuneke kubekho umntu ozokwazi ukumxelela ukuba eli gama lithetha ukuthini.

Ziba nintsi gqithi izinto ezenzekayo emigidini ezinjengokuba kuhlaliwe, kuselwe kuthethwane. Kodwa ingxaki iqala apho kuzothi kubekho ingxabano okanye kubethwane khona.

Ndaziva ngokuzimisela ukuba ndizixelele ukuba lo msebenzi ndizowenza wesiNtu ndiwenzela kuba ndifuna ugqithela kwesinye isigaba sobukhwenkwe ndibe yindoda.

Into enokwenzeka ndingacela ukuba abahlali bancedisane nam, kungenxa yokuba ndizazi uba ndizawubheka esuthwini ndingekabi nayo imali yokusebenza. Kufuneke ndifune nomsebenzi ukuze ndizokwazi ukuncedisana nekhaya lam.

Minintsi gqithi imicelimngeni emalunga nemitshato. Okokuqala, ngumtshato wabantu abamhlophe wahlukile gqithi kunomtshato walapha kwisiNtu osisiXhosa.

Ewe, uba khona umehluko. Owokuqala kokokuba abantu balima ngeendlela zabo ezahlukileyo kuba bengakwazi ukubheka ezidolophini. Okwesibini, abanye abantu ababibinayo imali yokuba kufuneke bahambe bayothenga iziqhamo kunye nemifuno.

Kwindaba yesaci nentsingiselo, andinalo ulwazi lwayo.

Inkolo kaKrestu kumalunga nomntu okholelwayo kuThixo, ngokwakwaXhosa ngokusetyenziswa kwezinto zesiNtu.

Andinalo ulwazi malunga nobunkokheli bemveli apha kweli cala ndihlala kulo.

Andinalwazi nabantu abafuneke benxityiswe iintsimbi.

Lubonakalisa ukuba lahlukile kakhulu, ngoba abantu abaculayo bayathanda ukucula ngeendlela zabo ezahlukileyo kwabanye abacula ngesiXhosa, abanye bacula ngesilungu.

Kufuneke badibane nabantu ukuze bazokwazi ukuncedisana ekuthatheni izigqibo ezichaphazela uluntu.

Ewe ibalulekile, kungokuba kusafuneke abantwana xa begqibile ukufunda amabanga abo aphezulu badibane nabelungu ukuze bazokwazi ukuthethisana nabo ngesilungu, abanye bafune nemisebenzi ukuze bazokwazi ukusebenzela ikhaya labo.

Kufuneka kubekho ukhuseleko.

Andinalwazi elimalunga neentsimbi ezinxitywayo nentsingiselo ethile.

Azange ndaya emtshatweni, andinalo ingqina lokuba kwenzeka ntoni kwiindawo abantu abatshatela kuzo.

Luninzi gqithi ulwaphulomthetho elokishini yam ngokuba abantu bangafuni ukuncedisana silwele olu lwaphulomthetho ukuze sizokwazi ukwenza iinto ezifanelekileyo.

Indlela yokupheka umqa kungokuba kufuneke uthathe amanzi uwagalele embizeni, uwabeke esitovini ukuze azokwazi amanzi ubila. Uthathe impuphu uyigalele kwamanzi abilileyo, ube nalo nephini lokuba uzokwazi uzamisa ngalo.

ISebe lezoThutho lunzima kakhulu ngokuba akukho ziitekisi ezihambayo. Xa usewubona imoto yomnye umntu funeka ucele kuyo ukuze ukwazi usiwa endaweni ofuneke usiwe kuyo ezinjengedolophu.

Andinalwazi malunga nemiculo efuneke idlaliwe ngeemini zomtshato. Ndingathanda ukuba abantu bacule ngokwabo okanye bacule igwijo okanye bacule ikwayara.

Amanye amagama esiXhosa athatyathelwe indawo ngamagama esiNgesi ukuze avakale lula.

Ewe, zidlala indima kakhulu kwabantu abatshatileyo.

Kufuneke bankcenkceshele.

Kufuneke bazazi ukuba bahlala bekhuselekile, bakhuseleke kwizinto ezenzekayo ngoba ukuhlala apha ezilokishini ubomi babo abukho lula apha.

Kungokuba bafuna abantwana bafunde kakhulu kunabantu abafunda kwizikolo zalapha elokishini. Kungenxa yokuba kufuneke abantwana besazile kakhulu isilungu sokuba bazokwazi ukumelana nabantu abakhulu xa befuna imisebenzi.

Kufuneka kufundisiswe sizokwazi ukubatolikela ukuba eli gama okanye isivakalisi esi sithetha ukuthini.

Kukukhulisa izityalo zabo, abanye benze ithuba lokuba bathengise.

Ewe, ndakhe ndanalo. Kungokuba izinto ezininzi ezenzekayo xa kufuneke kulinyiwe kufuneke ube nezinto ezokuba ukwazi uthatha amanyathelo azo, uncedisane nokulima nokukhulisa izityalo. Nezokulima nazo zibalulekile ngoba zinceda kakhulu eluntwini.

Andinayo enye indlela yokuba ndingayazi uba ndizawukwenza njani okanye ndincedisane njani okanye ndikwazi ukuba ndithini. Alikho elinye icebo, kufuneke ndiwuhambile laa mgama umde ukuze ndizokwazi apho ndithe ndafika khona ndabona isithuthi ndisicele ukuba sindise kule ndawo kufuneke ndibheke kuyo.

Andizovuma, kungokuba andizokwazi ukutshata umntu endingamaziyo.

Kufuneke kuyobhatalwa intlawulo kuqala ngaphambi kokuba kuqhutyekekwe nesicelo somtshato.

Kufuneke athathe isigqibo sokuba azenzele izinto zakhe, ahlale kwindawo ekhuselekileyo.

Kufuneke ube nencwadi yokuba xa ufuna ukwenza ukutya okuhlukileyo kufuneke wenze njani, zintoni izinto ekufuneka ube nazo.

Abantu baselokishini bakhuthele. Bakhona abakwaziyo ukunceda abantu, bakhona abangakwaziyo ukunceda bantu, kodwa abantu bona bohlukile abafani.

Kubalulekile kungokuba kufuneke bancedisane nangamayeza esiNtu, kufuneke basebenzisane xa oogqirha bona bangakwazi ukunceda umntu.

Kungokuba efuna ukukwenza isithembiso sokutshata.